Ina, vusweti bya hoxa xandla eka ku biha emirini ka vana lavatsongo hikuva vana vo tala loko a pfumala ekaya kumbe emutini loko a huma handle a hlangana na vavanuna va n'wi tshembisi mali va n'wi tshembisi swo karhi leswi a swi laveka kambe a swi pfumala ekaya kumbe emutini lowu a humaka ka wona, wa pfumela a gqina se a ti kuma se a bihile emirini hi mhaka ku a lava mali kumbe a lava ku kuma mali ya ku a kuma swo dya kumbe a lava mali ya ku a kota ku xava swokarhi leswi a swi lavaka kumbe a swi navelaka embilwini ya yena. Byi na xandla xikulu eka mhaka yo fana na yaleyo. Vanhu va endla swo tala swo huma endleleni hi mhaka mali.

Ni nga tsakela nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete hi ku ka phurayivhete va ta ni khoma kahle. Va ta endla swin'wana na swin'wana ku va ni vona ku ni kahle leswi ni nga ta hi swona na pfuneka ehenhleni ka swona ka ha ri na nkarhi. Va ta ni khoma kahle, na swakudya swa kona swi le henhla ka xiyimo, na leswi va nga ta kaa na leswi va kha va nga ta va va nyika swona swi tava swi ri ka xiyimo xa le henhla. Na madokodela matava mari xiyimo xa le henhla. Wa mfumo wona a ni nge wu tsakeli, hi ku mikarhi yin'wana va ku tshika nkarhi wo leha va nga ku pfuni. Swilo swa kona swa hlwela.

Va fanele va lavisisa ku vanhu lava lavaka ku va osuna xana va le nawini na. Xana swilo leswi va swi xavisaka swi le nawini na? Ende xana swilo leswi swa tirha na? Swi tirhisa ku yini? Swi tirha endzhaku ka nkarhi wo wo leha ku fika kwihi? Swi kahle ku munhu a nga swi tirhisa na emirini wa yena? A swi na switandzhaku na? Va pfune vanhu vangaki vanhu lava? Naswona va rhegisitariwile va le nawini na? Va tiveka na? Swilo swa vona swi na ntiyiso ku fika kwihi? ku va va ta kota ku va kuma ku va pfuneka va nga ti kumi va dyiwe mali mahala va nga pfuneki va rila. Hi swona leswi nga va pfunaka ku lavisisa.

Ni nga ti twa ni ri kahle ni nge vi na problem hi swona hikuva swi ta va swi ni komba ku se wa swi tiva ku switirhela yini ene wa swi tiva ku kuna ku ti sivela na ku va a nga kumi n'wana a ha ri n'wana kumbe a ha ri xikolweni. Ni ta tshama hansis na yena, ni vulavula na yena, ni n'wi byela ku leswi se a tirhisaka leswi, swo ti sivela ku a nga kumi n'wana, a nga rivali ku tirhisa na ku a ti sivela leswo tirhisa ku a ti sivela ku a nga kumi mavabyi a ha ri n'wana. Nakuva ni n'wi byela ku aya mahlweni a tirhisa until a ze a va munhu nkulu kumbe a va a kha a tirha ku a nga va na n'wana.

Dyondzo ya masangu eswikolweni yi pfuna ku sivela ku tika eka vantshwa, yi pfuna hikuva n'wana kumbe muntshwa u ta va va n'wi dyondzisile se u va a swi tivi ku ri loko a hlangana na munhu a nga ti sivelanga u ta kuma khwiri. Ya pfuna swinene hi ku na lava nga swi tivi va kota ku se va famba va ya ti sivela. Va ya ti sivela. Va swi tiva ku kuna leswi va fanelaka va swi tirhisa ku va kota ku va ti sivela ku va nga kumi makhwiri va kota ku va vaya exikolweni va ze va heta va nga kumanga vana hikwalaho ka dyondzo ya masangu eswikolweni hi ku loko va ri makaya van'wana vatswari a va vulavuli hi timhaka to fana na leti eka vana va vona.

Swakudya leswi pfunaka vana ku va kota ku dyondza i swakudya leswi hi swi vitanaka ku i mihandzu, miroho, ma apula, ti banana, timanga, mukapu, tihove, ku hambanahambana ka mihandzu, mazambana na wona, meleka, mitoma, na mukapu yo hambanahambana ka yona mukapu wa mavele na wona wa pfuna.

Mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga hikuva nxavo wa swilo wa masiku lawa eswitolo wu le henhla ngopfu, swilo swa durha. Vanhu se va fa hi ndlala masiku lawa. Mali leyi a yi enelanga i yitsongo hi ku loko u nghena eswitolo u to xava mugayo hambi ni xixevo xi nga ringani hi ku xixevo xa durha, u fane a kuma na swo hlamba ku nga ha ri swakudya ntsena. U fane a xava swo hlamba, a xava swakudya leswi nga ta n'wi enela n'hweti hinkwayo ende n'hweti yi lehile. Loko a fika exitolo u ta huma na swilo swa ntlhanu kumbe na swilo swa mune hi ku swilo se swa durha masiku lawa.

Tindlela ta xintu leti nga kona ku pfuna hi mhaka yo hunguta ndyangu i ku va boha va boha xi ambalo xa munhu wa xisati va heta va ya xi celela. Loko hi twa va ri swa tirha. Swin'wana i ku va ku nyika murhi lowu nga ta pfala wu endla ku u nga ha vi na n'wana kumbe va kha nsinya wo karhi lowu vona va wu tivaka wa xintu xa ku nyika u mita tinyungu ta kona ku fika malembe mo karhi. Loko u mite tunyungu ta ntlhanu u ta tshama malembe ma ntlhanu u kha u nga tswali. Ku fanele loko ma hundza u ya mita tin'wana tinyungu.

xava mimirhi leyi va ngo yi tshungula mavabyi yo karhi rhangani mi lavisisa ku mimirhi leyi yi le nawini na, naswona ya hanyisa hakunene na. Mimirhi leyi i mpelampela ya tshungula leswi va ngo yi tshungula swona? Yi tirha hi loko swi endlise ku yini? Naswona yi le nawini etikweni na ende i vangani vanhu lava nga vulaka ku eya yi hi pfunile yi hi tirhlelile kumbe yi ni tshungurile mavabyi mo karhi. Lavisisani ku a yi na switandzhaku na, mundzuku yi nge ni endleli ku ni va na mavabyi mo karhi kumbe yi nge nyanyisi mavabyi ma mina xana. Lavisisani mi nga se za mi xava kumbe mi ti kuma se miri le ka mhaka yikulu.

Vukorhokeri lebyikulu bya xihatla lebyi katsekaka ekuhlamuleni ka ndhambi i ku hi fonela national disaster, ya hatlisa ku hatla va fika va kota ku pfuna. Swi ta ya na hi ndhambi ku yi kule ku fika kwini, mati ma kona ma tele ku fika kwini, na vanhu lava nga kona va tele ku fika kwini la ku nga na ndhambi. Swi ta lava va tisa swo pfuna hi swona hi xihatla. Hi vona va hatlaka va kota ku va hlamula eka timhaka ta ndhambi.

Vavanuna va fanele ku yimbisiwa hikuva swi pfuna ngopfu ku va va nga kumi switsongwatsongwana hi ku hambana ka swona loko va tlela na vavasati va nga ti sivelanga. Ende swa pfuna swinene ku va va kota ku ku nga hambaniwi mindyangwini ku va na ku tsaka loko va hlangana na vavasati va vona va endla timhaka ta masangu. Swa pfuna eka switsongwatsongwana swo fana na na HIV and AIDS na ti STI na ti STD. Loko u yimbile swa pfuna swinene, ti chances to u ti kuma ti va titsongo kamba a swi vuli ku a wu fanelanga ku ti sivela. Fane u ti hlayisa, swi pfuna swinene.

Tiambulense ti teka nkarhi ku fika laha ti lavekaka kona. Hikuva loko hi va fonela va ta ku va le ku teni sweswi va heta va nga fiki sweswi va teka tiawara to fika ntlhanu munhu a nga ze a luzekeriwa hi vutomi a ha yimele ku ambulense yi fika. Nkarhi wun'wana loko hi fona va hi byela ku yi humile yi ye ka ndhawu yin'wana, a ku na yin'wana hi fanele hi yimela yona yi ze yi vuya, hikona yi nga ta ta laha hi yi lavaka kona. Ni vona onge va nga engetela ti ambulense va engetela ni vatirhi va ti ambulense ku va xiyimo lexi xikota ku antswa kumbe ku va na ku cinca, ku va vanhu va nga heleli hi vutomi va ha yimele tiambulense ku ti fika.

Ku va ni tihlanganisa na vanhu ni pfuneta hi ku tirhisa bokisi ra mpfuneto wo sungula ni nga hakeriwi nchumu swi kombisa vumunhu bya kahle, vumunhu bya rirhandzu, vumunhu byo twisisa, vumunhu byo tiva ku munhu i munhu hi van'wana, vumunhu byo tiva ku namuntlha ni pfuna van'wana, hi ku na mina mundzuku ni ta lava ku pfuniwa. Munhu i munhu hi munhu, namuntlha lava ni nga va pfuna namuntlha na vona mundzuku va ta ni pfuna, i vumunhu munhu wa rirhandzu, munhu wo tiva ku munhu i munhu hi van'wana vanhu.

Mhaka yo hlela ndyangu hi ku tirhisa maphilisi ya xihatla yi kahle hi tlhelo rin'we, hikwalaho ka ku loko ni ma tirhisa kahle a ni nge vi na n'wana wo a ni n'wi pulanangi kumbe n'wana loyi ni nga n'wi lavikiki. Yi kahle hi ku ni nge he kumi khwiri ni ya susa n'wana loko se ni kumi khwiri, ya ni pfuna ku ni avoid-a ti-abortion kumbe ku susa khwiri, yi kahle kwalano. A yi kahle ka ku loko loko u tirhisa nkarhi wo leha swa tika ku va ni kuma n'wana loko se ni lava n'wana hi xihatla. Ya pfala minkarhi yin'wana u nga ha yi na le masin'wini, se u twa ku vava kumbe khwiri ri kukumuka.

Loko no ya ku kambeni ka HIV ni ti kuma ni ri na mavabyi ma kona, ni nga titwa ni vaviseke ngopfu emoyeni kumbe ni tshovekile ngopfu emoyeni. Swi nga ni tikela ku ni amukela hi nkarhi wolowo ndzi nga titwa ni nga tshembi kambe emahetelelweni ku va ni kota ku ni hanya i ku ni nga kombela khansela ku va ni faka ka counselling kwala tliliniki. Ni nga kombela xibukwana ni hamba ni famba ni ya phaka tiphilisi ta mina. Nikombela ku va ni dyondzisa hi rihanyo ku ni dya yini a ni dyi yini ku ni kota ku ni ti kuma ni hanya ni ri kahle.

Loko no hlangana na khombo ro lahlekeriwa hi murhandziwa wa mina, a ku na murhi lowu ni nga wu tirhisaka handle ko ni ya ka counseling ni ya joyina counselling. Kumbe ni kuma vanhu vakulu lava ni nga ni nga tshamaka hansi na vona ni vulavula na vona loko ni ri na problem. Ni endla leswi swi nga ta ni endla ku ni rivala ni nga hleketi ngopfu hi swona, ku fana na ku tirhatirha mintirho ya mavoko, ku huma ni huma ni beriwa hi moya kumbe ni ya ka tindhawu kumbe ku muvha kumbe ku shift-a ka ndhawu leyi a hi tshama ka yona hi swona swi nga ni pfunaka ku ni kota ku ni rivala ni nga hleketi ngopfu yena.

Swakudya leswi akaka miri i mihandzu. aaapula, tibanana, matswere, timanga maovhakhado, miroho, tikhelotsi, makwembe tibetiruti, sweets potato, tiboncisi, meleka, masi, xpinachi, mazambani, mihlata, nitsumbula hi swona swakudya swi akaka miri.

Ku vana va hlamba mavoko ndzi nga va khutaza hi ku masiku hinkwawo ndzi va dyondzisa, ku loko u huma exiyindlwanini u hlamba mavoko. Loko u heta ku tsala u hlamba mavoko, loko u heta ku vuya ku huhweni u hlamba mavoko, before u khoma swakudya u hlamba mavoko, u nga se khoma tibuku ta xikolo u hlamba mavoko, u nga se khoma swakudya u hlamba mavoko. Xin'wana na xin'wana lexi u xi khomaka loko u heta u hlamba mavoko, ndzi nga va dyondzisa mpundzu, nhlikani na madyambu ku va tshama va kha va swi tiva, na ku va nga swi rivali va hanya hi swona ku va va ta kota ku siveleka ka switsongwatsongwana.

E nkoka wa switimandzilo etikweni i ku ta timela loko ku ri na nghozi ya ndzilo kumbe makhombo ya ndzilo, ku fana na ku loko ku pfurha a ndzilo endlwini kumbe etindlwini swi na nkoka ku switimandzilo swi va kona etikweni. Hikuva swi hatla swi kota ku timela ndzilo lowuya ku u nga tluleli u hisa na tiyindlu ta van'wani. Kumbe u hisa ku ze ku tshwa swilo hinkwaswo swi hela, na vanhu va za va lahlekeriwa hi vutomi. Swi na nkoka swinene ku loko swi ri kusuhi swi ta timela etindlwini, mavhengeleni, swibedhlele, titliliniki, police station, kun'wana na kun'wana laha ndzilo wu va ka wu pfurha kona.

Ku hlamba mavoko swa antswa ku tlula ku tirhisa swi basisi swa mavoko. Ku hlamba mavoko swa antswa hikuva xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka u hlamba mavoko. Khale na khale hi hlamba mavoko, ku tlula ku tirhisa swi basisa swa mavoko. A hi vanhu hinkwavo va kotaka ku fikelela swi basisa swa mavoko. Van'wana a va na mali ya ku swi xava, so ku hlamba mavoko i swa nkoka ende swa antswa hikuva wo hlamba ntsena a swi zi swi la mali, kumbe swi lava wa ha kayakaya wa ha lavana na swi basisi swa mavoko.

Vatsoniwa lava nga le tindhawini ta le makaya va langutana na swiphiqo swo tala ku tlula lava nga le emadorobeni, hikwalaho ka ku emakaya a ku na swilo hinkwaswo leswi vatsoniwa hi ku hambanahambana ka vona va swi tirhisaka. A ku na swikolo swa le henhla, a ku akeriwanga mapatu kumbe ti-pavement-i for vatsoniwa kumbe vanhu lava fambaka hi ti-wheelchair. Na leswi va faneleke va swi tirhisiwa swo fana na ti -wheelchair, tinhonga hinkwaswo a va swi afford, a va na mali ya ku swi xava. Kambe lava nga le madorobeni va na swona hinkwaswo ende va hatla va swi fikelela ku tlula lava nga le makaya.

Minongonoko ya ku hunguta mali tikhemisi ya pfuna swinene hi ku hunguta ku durha ka mirhi, na lava pfumalaka kumbe va ri na yona mali va ta kota ku va ya khemisi va ya lava va ya xava mimirhi, va nga zi va ya ka madokodela hi ku madokodela ma durha ngopfu. Na loko u tshuka u vabya kumbe u vabyeriwa hi n'wana u ta tsutsumela ekhemisi na yena u kota ku u xava. Wa kota no saver u nga tirhisi mali yo tala ngopfu, ya pfuna swinene hi ku kota u kota ku hatla u kuma mpfuno kwala kusuhi, u nga zangi wa ha famba u ya swibedhlele u ya fola tilayini ta ku leha yi pfuna swinene.

I swa nkoka ku twisisa switandzhaku swa mimirhi. I swa nkoka ngopfu ku va loko u swi tirhisa u fanele u swi tiva ku swi na switandzhaku ku mundzuku na loko u kha u tirhisa mirhi leyi, loko ku humelela swin'wana u va u hlayini ende u swi tiva ku swi na switandzhaku, ku u nga fambi u sukela vanhu kumbe u famba u vulavula swo ka swi nga twali hi mimirhi ya vanhu. Swa pfuna swinene ku u ta tiva ku na le murhi lowu ni wu nwaka u na switandzhaku swa so ni fanele ni langutela switandzhaku swa hi ndlela leyi. Kumbe loko ni nwi murhi lowu swi ta endla nga ku ni twa nga ku ni lava ku phalaza ni swi tiva ku i switandzhaku swa wona murhi lowu ni wu nwaka.

Maendlelo ya nseketelo lama nga pfunaka munhu loyi a sungulaka mimirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo, i ku va a yisiwa ka psychiatrist la va fanelaka va vulavula na yena va n'wi endla a ti twisisa a twisisa xiyimo lexi a nga ka xona. Loko a ri kaya ku ri na lava va n'wi languselaka ku va na lava va n'wi tsundzuxaka hi maphilisi ya yena ku n'wi nyika, nkarhi wo nwa, nkarhi wo dya. Ku va na vanhu lava tshamaka va ri kusuhi na yena ku va va va va n'wi seketela na ku va va n'wi fambisa ti-counselling kumbe va n'wi yisa ka ti-psychiatrist laha a nga ta twisisa xiyimo lexi a nga ka xona.

Switandzhaku swa mimirhi swi khumba ngopfu kahle ku navela ku teka mirhi hi mfanelo, hikwalaho ka ku loko wo teka murhi u nga wu teki hi mfanelo kumbe u nga fambiselani na mavabyi lawa u nga na wona u nga tshuka u vabya kumbe u hundza emisaveni. So swi khumba ngopfu ku navela ku teka mimirhi hi mfanelo, swa pfuna swinene ku vanhu va nga teki mirhi ya wrong kumbe mirhi leyi nga fambisaniku na mavabyi lama ma nga ri ku na vona. Swa pfuna ku vanhu va kota ku teka mirhi hi mfanelo mirhi leyi fambisanaka na mavabyi ma vona.

Tindlela leti tindhawu ta ntirho ti nga seketelaka ku lemukisa hi rihanyo ra miehleketo i ku a ntirhweni va va na ti-group ti-support group laha a ntirhweni ku va na ti-counselling, laha va nga ta va minkarhi yin'wani ku va na vanhu lava tirhaka hi swa mimirhi kumbe ti-mental health lava nga ta ka emintirhweni va ta va ta va lemukisa kumbe ku va dyondzisa va va lemukisa hi rihanyo ra miehleketo. Na ku va va endla ti-pamphlet va va va distribut-ela tona ku va kota ku swi lemuka va swi twisisa, na ku kota swi kota ku hlonipha vanhu lava nga na rihanyo ra miehleketo.

Ntshikelelo wa tintangha a wu kahle wu hoxa xandla xo biha kumbe switirhisiwa swa swidzidziharisi eka vana kuloni. N'wana un'wani loko a kuma wun'wani a ri munghana wa yena a dzaha swidzidziharisi u ta n'wi byela ku na yena a dzahi. Minkarhi yin'wani u kuma ku wa swi lava ku ala mara a chava ku va ta hambana va nga ha vi vanghana kumbe a chava ku a nge he n'wi lavi kusuhi na yena va ta holova, va nga ha vi vanghana. Se swi hoxa xandla hi ndlela yo ka yi nga riki kahle hi ku va tirhisa swidzidziharisi va ti onhela vutomi.

Mintlhontlho leyikulu eka ti-system ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya i mintlhontlho ya ti-mobile clinic, tin'wani titliliniki leti nga le makaya ngopfungopfu ti-mobile clinic leti pfanaka ti famba ti nghena na le swikolweni. Tin'wani ti paka a a ndhawini kumbe a handle ka ti-shopping centre. Hi yona mintlhontlho leyikulu eka ti-system ta ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya. Hikona va kotaku ku kuma access ka ka rihanyo.

Tindlela tin'wani to kuma mimirhi leyi nga durhiki ngopfu i ku ya a titliliniki ta mfumo kumbe swibedhlele swa mfumo, kumbe ka ti-mobile titliliniki ta mfumo, kumbe tikhemisi leti ti nga na mirhi yo ka yi nga durhiki ngopfu, kumbe ku xava mimirhi hi ku tirhisa medical aid, hi tona tindlela to u kuma mirhi leyi nga durhiki ngopfu.

Ina ni vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi. I mhaka ya kahle ngopfu hikuva swi ta pfuna ku loko n'wana a vabya kumbe wun'wana a nga ti twi kahle va kota ku tsutsumela a tliliniki ya le kusuhi, nakuva swi ta va pfuna ku na loko va ri hava mali ya ku khandziya kumbe ku va ya fikela exibedhlele va rhanga va tsutsuma va fikela laha tliliniki yi nga le kusuhi laha va tshamaka kona. Swi pfuna swinene ku vanhu va kota ku hatla va kuma vutshunguri loko va nga titwi kahle, va kota ku hatla va kuma ku pfuneka ka ha ri na nkarhi. Na ku va va kota ku va nga xaniseki kumbe ku yima tiawara to tala before va ta kuma ku pfuniwa eka leswi va nga va nga na swona kumbe eka leswi va nga langutisana na swona, swi lavaka mimirhi kumbe etliliniki kumbe exibedhlele.